Amaphepha afunekako umuntu nakavula i-akhawunthi yebulungelo kufuneka umazisi, kanye ne-proof of resident kanye nemali ukuvula i-akhawunthi leyo.

Kuqakathekile bona umuntu avule i-akhawunthi yebulungelo, ngombana lokha nabafuna ukumfakela imali akghone ukufaka imali e-akhawunthini leyo, lokha nakunesidingo esiphuthumako uthole ukuthi unayo imali e-akhawunthini.

I-akhawunthi yebulugelo ivulwa ngokuthi uye khona ebhanga ethandwa nguwe nawufika, ufika lapha uphethe i-ID yakho umazisi begodu uphethe ne-proof of resident ukukhombisa ukuthi uhlala kuphi, uphinde uphathe imali yokuvula i-akhawunthi ibulungelo lapho uzokubeka khona imalakho.

Imibuzo emele abuzwe kukuthi sekadlulile eminyakeni ematjhumi nobunane, nokuthi uyaberega nofana awa, nokuthi i-akhawunthi leyo ibulungelo lelo uyobe aliberegisela ukwenzani.

Ibulungelo elifanele iindingo zakho ulikhetha ngokobana uqale bona bazokutjhaja malini ukuvula ikhadi, nokuthi bazokutjhaja malini njalo ngenyanga, lokha nawubeka imalakho lapho nokobana liphephile na bona ungabeka imalakho kibo.

Iinlelesi azikghoni ukungena zithathe imalakho nayisebulungweni ibulungekile, ngokobana ngaphambi kobana uyikhiphe kufuneka ube nekhadi lokuyikhipha imalakho leyo, ube neenomboro ze-pin zokwazi ukukhipha imalakho leyo, ene pin yakhona yaziwa nguwe wedwa akekho omunye oyaziko. So kubalulekile ibulungelo livikele imalakho ngalokho, ngokuthi zoke iintlabagelo zaziwa nguwe mnikazi, akekho omunye ozokukghona ukukhipha imalakho ngaphandle kwakho.

Iforomo lokugcwaliswa lokuvula i-akhawunthi, ligcwaliswa ngokuthi ufake imininingwana yakho, amabizo wakho ngokupheleleko, isibongo, iminyaka owabelethwa ngawo nendawo lapho uhlala kiyo. Ligcwaliswa njalo iforomo lokuvula i-akhawunthi bese uyatlikitla ekugcineni ngomtlikitlo ongowakho wedwa ongafani nabanye.

Imali ebhadelwako lokha nawuvula i-akhawunthi ngeyokuthi i-akhawunthi leyo ikghone ukUberega, imali ekhitjhwako ngeyokuthi i-akhawunthi leyo ikghone ukUberega, lokha nasewuthomile ukuyiberegisa bakufakela imali nalokha wena uzifakela imali.

Pin ziinomboro okhipha ngazo imali, ibalulekile ngokuthi mele yaziwe nguwe wedwa ungayitjheri nomuntu, ingaziwa mumuntu yaziwe nguwe wedwa. Ngaleyondlela imalakho ivikelekile akekho ozokhipha imalakho wena unganalwazi bonyana iphume njani, nokuthi ikhitjhwe ngubani. I-pin ibalulekile kakhulu, ngombana yaziwa nguwe wedwa.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM kukobana lokha nawufika ujama ku-ATM, uyafihla lokha nawufaka i-pin, inomboro yakho ekhethekileko eyaziwa nguwe wedwa kobana ukghone ukukhipha imali. Begodu awuvumeli irhelebho nanoma ngubani oza kuwe abawe kuthi akurhelebhe. Uyafihla nawufika ku-ATM, abantu abavumelekileko bona bakurhelebhe li-security nofana umuntu oberega ngaphakathi ebhanga.

Nguwe, nguwe umuntu ohlala lapho nokobana nguwe ovula i-akhawunthi leyo ebulungweni. Bafuna ukubona bonyana nguwe ovula i-akhawunthi leyo yebhanga, awuvuleli omunye umuntu na.

Iye, woke umuntu uvumelekile bona avule i-akhawunthu yebhanga. Bavumelekele khulu bona iinlukazi namaqhegu bavule i-akhawunthi, ngombana lokho bayakghona nokuzibekela imali abafuna ukuyibeka e-akhawunthini.

Umuntu angathola ilwazi nge-akhawunthi yakhe ngokuvakatjhela ibhanga eseduzane naye, nofana atjhege eenkundleni zokuthintana nofana kumaliledinini wakhe. Yoke, loke ilwazi liba khona efowunini yakhe liba khona nalokha nakavakatjhela ibhanga lapho avule khona i-akhawunthi yakhe.

Umuntu nakalahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo, ugijimela khona ngebhanga bonyana balibhloge ikhathelo lingaberegi. Nakukukuthi khona olidobhileko nofana owazi i-pin yakho, ugijimela ngebhanga ukobana balibhloge ikhathelo lingasakghoni ukUberega uzokukhona ukuthola ikhathi elitjha.

Umuntu nakalahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali ugijimela khona ngebhanga bazomrhelebha msinyana. Ukhamba nomazisi, akhambe nencwadi yesiphande lapho ahlala khona, uzokurhelebheka msinyana bamnike inomboro etjha yokukhipha imali.

Kuqakatheke khulu ukonga imali eyaneleko lokha nawuzokuba nekhambo lokuya kwelinye ilizwe. Ngombana iranda langeSewula Afrika alifani neranda lakwamanye amazwe so kubalulekile bona wonge imali eyaneleko nofana engaphezulu kunale wena osuke uyicabanga ngaleso sikhathi.

Iinkinga ezivelako lokha nawunekhambo ngizo eziqeda nofana ezidla khulu imali lokha nawunekhambo. Ngombana usuke uhlelile bona mele uberegise imali engaka nofana mele ube nemali engaka. Nakuba nesehlakalo nofana asithi ugulelwa mntwana sekumele uthathe kiyo imali leyo ebewuyibekele ikhambo uyiberegise ungasakghoni ukuba nemali eyaneleko ekhambeni.

Kukobana ahlele nofana atlole phasi zoke izinto afuna ukuzenza lokha nakasekhambeni. Ngaleyondlela akunamali azoyiberegisa ekungafanelanga bona ayiberegise angoni nofana angaqedi imali msinya.

Ngiqala ntazi bona imali enginayo izokwanela kikho koke lokhu engifuna ukukwenza nangisekhambeni na. Ngaleyondlela akubi nemali enye engiyiberegisa ngingakahleli.

Kungaliphazamisa khulu ihlelo lekhambo lokuvakatjhela endaweni yangaphetjheya ngombana lokha iranda nalehlileko enarheni yethu yeSewula Afrika. Kuchaza bona iranda lakwezinye iinarha nofana langaphetjheya lona lisuke likhuphukile. Ngaleyondlela kufanele bona nawufuna ukuvakatjhela endaweni yangaphetjheya kubengathi ungaphatha imali engaphezudlwana kunale osuke uyihleli bona uzoyiphatha.

Itjhugulukiswe kukobana eSewula Afrika siberegisa amaranda bese kuthi eenarheni ezinye ababeregisi amaranda so nawusuka enarheni yeSewula Afrika imali yangapha nawuya kwamanye amazwe imali yakhona ibayincani. Nawuyitjhugulula sewufikile emazweni wangaphandle so kubalulekile bona uzwisise ntanzi iindaba zamaranda lezi before ngaphambi kokobana uye eenarheni zangaphandle.

Kobana aqale ntanzi isiphaphamtjhini esingabhadela imali encazana lokha nakayokukhwela isiphaphamtjhini begodu aqale nalapho ayakhona amahotela angaphasana kwemali ngombana amahotela awafani ngemali lokha nawuyokuvakatjha.

Ngingamyelelisa ngokobana amathikithi weembhesi awathenge lapho kuthengiswa khona amathikithi weembhesi angathengi ithikithi emntwini. Ngombana alibona imali yakhona yincani athenge ithikithi esithabathabeni nofana lapho kuthengiswa khona amathikithi ngemali efaneleko angathengi ithikithi emntwini.

Ngingabayelelisa ngokobana babe nelwazi ntanzi kobana imali yangale iberega njani nokobana ibalwa njani. Ngaleyondlela angeze babadlelezela nabafika ngale enarheni abangayaziko.

Kukobana ukghone ukwenza koke okuhlelako nofana okuhlelile bona ukwenza ngombana nawukhamba nofana uzokukhamba nemali etjhodako ungagcina sewulala emmangweni iinlelesi nazo zikuthathele koke onakho usele unganabuyo.

Kuqakatheke khulu bona uphathe nofana lokha ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhamba lokuya kelinye ilizwe ngombana awazi bona iranda langapha nelangale alifani begodu izinto oyozenza mdele wazi bona ziyokubiza malini.

Into edla khulu imali lokha nawunekhabo ziinkinga ezivelako lokha sele uhlelile bona uneekhambo khona lapho uzoya khona kuvele kuvele izinkinga ezidinga bona uberegise imali le bowu-plan bonyana ukhamba ngayo.

Iseluleko engamnika sona kukobana atlole phasi koke afuna ukukwenza ngemali esuke anayo ngekhambo kungabi nemali azoyiberegisa angakahleleki bonyana uyiberegisa njani ngalokho angeze athenga into abonako kwayena bona akayidingi igcine iimontjhise imali.

Ngihlela yoke imali ekumele ngiyiberegise nofana imali engizoyiberegisa lokha nangizoba nekhamba lokho kwenza bona kungabi nemali engiyiberegisa kunganasidingo.

Kungamphazamisa khulu umuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya lokha amandla weranda nakehla enyuka ngombana imali osuke usuke ngayo ngapha eSewula Afrika nawufika kwamanye amazwe iyatjhuguluka kungaba yimali encani kube yimali ongakaplananga bona uzoyiberegisa.

Amandla weranda awalingani begodu awafani imali osuke usuke ngayo ngapha enarheni yeSewula Afrika nawufika endaweni engaphandle imali iyatjhuguluka kuba yimali encani kubalulekile bona ungayikali imali lokha nawuzovakatjhela iinarha zangaphandle.

Kukobana nakathenga amathikithi wesiphaphamtjhini athenge ebulungweni nofana lapho kuthengiswa khona amathikithi ngenani eliphasi begodu aqale nofana asetjhe ntanzi kuboma-inthanethi amawotela angalala kiwo angabazi khulu.

Kukobana angathengi nofana angathomi athenga amathikithi emntwini akathenge amathikithi ebubulweni lapho kuthengiswa khona amathikithi ngaleyo ndlela ngeze bamgebanga lokha nakathenga amathikithi nofana uthole ithikithi akhamba ngalo kulithikithi elingaberegiko

Abafundi kungamele bona bafunde ntanzi ukubala imali yangale nge-Tariyana ukuze bangadidedi lokha nabafika ngale enarheni yangaphandle bangarobheki begodi.

Uzokghona ukwazi bona uyoberegisa malini uhlele kuhle izinto zakho ungaberegisi imali ekungamelanga bona uyiberegisa.

Kukobana abatholi mantanzi ulwazi ngemali ebazoba nayo lokha nabafika eenarheni zangaphandle iintjhijilo kukobana imali isuke ibarare babone imali iba yincani lokha nabafika endaweni yangaphandle.

Kungombana inarha nenarha ine-currency yakhona ngeze yafana begodu ngeze yavuka ifanile.

Kubalulekile bona wazi imalakho lokha nawuvakatjhela iinarha zangaphandle uzokwazi bona imalakho nayitjhuguluka nawufika ngale izoba yimalini ngalokho ngeze bakudlelezela nofana bakurobhe emalini oyiphetheko nofana imali ozenawo. Kubalulekile ukwazi bonyana imali nayitjhuguluka endaweni ovakatjhela ngakiyo itjhuguluka iba yimalini.

Ungazijayeza kobana ngaphambi kobana uvakatjhele indawo leyo ufunde ngemalakhona kobana ibalwa njani nokobana ungayiberegisa njani ngalokho angeze warojwa nofana bakugebanga nawubala imalakho.